Ewe, endaweni endihlala kuyo iindlela zimbi, iimoto azingeni zifike xa kunetha ziphelela phezulu. Abantu abasezantsi abafumani moto. Loo nto ibangela ukuba abantu bangakwazi ukufumana izidingo zabo ezingundoqo. Umzekelo, ukuba umntu uhlala ngezantsi elalini uyagula imoto ibe isithi ayizukwazi ukufika ngezantsi izawuphelela ngentla, kuye kunyanzeleke loo mntu abuthwe aqhutywe ngeekiriva ukusiwa emotweni. Nto leyo ibangela ukuba abe semngciphekweni wokugula nangakumbi kuba uza kubhudlwa ngumoya. Umzekelo, ukuba kusebusuku uza kubhudlwa ngumoya wasebusuku eqhutywa ngekiriva esisiwa emotweni ekude. Loo nto ibeka ubomi babantu emngciphekweni. Yaye nokungabikho kweemoto zinqongophale iye ibangele kulindwe imoto enye esase umntu kuloo ndawo funeke iphinde ifike ise omnye umntu kwenye indawo.

Bangayisombulula ngokuthi bazinxulumanise nabanye abantu beendawo ngeendawo ukuze bakwazi ukuva ukuba loo nto ibizwa ngeliphi igama kuloo ndawo. Ukwenzela umntu xa encokola nomnye kungabikho i-language barrier, bavane kungabikho ukungavani ngenxa yendawo. Kanti lo mntu uyayazi le nto intwenayo uyazi ngelinye igama, nawe uyayazi uyazi ngelinye. Iya kunceda loo nto ukuba kusoloko abantu bencokola besohlulelana ngolwazi.

Ewe, bunokuyidlala kuba xa kukho imicimbi ekuhlaleni kufakwa zona iintsimbi yaye abantu baye bayozithenga ezidolophini. Kanti xa zinawukwenziwa apha kwezi ndawo sihlala kuzo ayiyubakho, iya kuseyivela abantu loo nto imali. Ngoba abazukufuneka bakhwele imoto baye edolophini ukuze bafumane iintsimbi, baza kuzithenga kwalapha ekuhlaleni. Yaye nawe wena mthengisi akuzufuneka ukhwele uye edolophini ukuze uyozithengisa, uzawuzithengisa kwalapha. Nobabini umthengi nomthengisi bayonga.

Ewe, umahluko ukhona kuba kudala kwakuhanjwa ngamahashi, ngoku sihamba ngeemoto xa sisiya kwiindawo ngeendawo. Nokuba siya ekliniki, nokuba siya edolophini, nokuba siya ezikolweni ezikumgama kunathi sikhwela imoto. Kanti kudala kwakuhanjwa ngamahashi okanye ngeenyawo. Ze abo bangekho kwisimo sokuthi bakhwele amahashi babekhwela ezinkomeni, babekhwela kwisikhotshi seenkomo okanye kwisileyi seenkomo barhuqwe zinkomo ukubasa apho. Nto leyo yayithatha ixesha yaye ingakhuselekanga. Ngoku sikhuselekile kuba sihamba ngeemoto yaye ziyakhawuleza ukufika.

Anokuphuhliswa ngokuthi kufundiswe abantu ii-design ngee-design ukuze bangenzi nto inye yaye bangenzi nto ilula, bakwazi nokwenza izinto ii-design ezinqabileyo. Khona ukuze bakwazi ukufikelela kubo bonke abantu ukuze abathengi bangatshiyi apha abantu ekuhlaleni bayothenga kwabantu abakwezinye iindawo ngenxa yokuba aba basekuhlaleni bazi izinto ezi-simple, abenzi izinto zesimanjemanje. Funeka abantu abenza ii-beads abakhoyo ekuhlaleni ibe ngabantu abakwaziyo ukwenza izinto zesimanjemanje, bahambelane nexesha. Bamane behamba ii-training nee-workshop apho bafundiswa khona ngokwenza izinto zeli xesha ukuze bakwazi ukungaphelelwa lixesha.

Injongo ephambili kukwakha ubuhlobo nalo usapho oluzocela intombi. Yaye kukwenzela ukuba nibanike umntwana wenu nani nishiyeke ninento eniyikhombayo egameni lomntana wenu, kuba akukho mnandi ukuhambisa ngomntana nawe sowumqhelile emdala. Ukulobolisa kunceda ukuba uzixolise, uthi kodwa umkile umntanam kodwa nantsi into endiyifumanayo egameni lakhe, ukwenzele incedisane nawe kwezo zidingo ubuncedwa kuzo ngumntanakho. Umzekelo, ukuba ubuphekelwa ngumntana wakho ungakwazi ukuthengisa enye yeenkomo ukuba ziinkomo okanye uthathe laa mali uthenge mhlawumbi umtshini wokuhlamba iimpahla ukuba mhlawumbi iingalo zakho azisenamandla ohlamba impahla. Uhlanjelwe impahla ngumetshini kuba lo mntu ebekuhlambela impahla akasekho wendile.

Isiko lesifudu linceda ukuba kwaziwe ukuba umntu ungubani kabani, kwesaziswa kwabaphantsi nakwabaphilayo ukuze bamkhusele.

Ukudutyuliswa kwemipu phezulu esidlangalaleni phambi kwabantu abaninzi, nto leyo endiqondayo ukuba ayivumelwa ngumgaqosiseko olawula ukusetyenziswa kwemipu. Ngoba indawo enabantu abanintsi akumelanga udubule kuyo nokuba udubula phezulu na awudubuli bantwini, kodwa hleze bachaphazeleka abo bantu. Ukudubula kwabantu ezifihlweni xa bengcwaba oogxa babo yinto endingayilibaliyo endakhe ndayibona isenzeka.